Amasiko amaningi asebenzisa imikhosi yokuhlanza ukuze aphulukise ngokomoya nongokomzimba. Eminye imizekelo ihlanganisa ukuhlanzi okusetshenziswa kwemithandazo nemikhosi yokuhlanza emvelo njengamanzi omlilo noma izinto zemvelo. Ukusebenzisa izitshalo zemithi noma izinto zemvelo, ukuhlanza nokuvikela. Ukwenza imikhosi yokuhlanza njengokusebenzisa umculo, umdanso noma eminye imsebenzi yomzimba.

Ngokubambisana nezinhlangano zezempilo ukuze kuqeqeshwe othisha kanye nabasebenzi bezikole, ngosizo yokuqala kanye nempilo. Ukwabelana ngezinsiza kanye nolwazi phakathi kwezikole nezinhlangano zezempilo. Ukukhuthaza izimpilo ngokuvimbela izifo. Ukuhlela imisebenzi yokukhuthaza impilo kanye nemfundo yosizo lokuqala ezikolweni.

Ukugoma kungaqala kungase kuphela ngokuhamba kwesikhathi. Ama-booster wona angasiza ukwandisa ukuvikeleka ngomzimba ekuguleni kakhulu. Futhi amabhusta angasiza ukuvikela ukushintshashintsheni kwe-COVID-19 kubantu abadala.

Ukufundisa ngokuzivimbela nokwelapha nokwazisa ngengozi kanye nemiphumela. Ukufinyelela esisinsizeni zempilo, ukusekela abathintekile kanye nokukhuthaza ukuziphatha okunempilo.

Ukuntula ukuqeqeshwa kothisha futhi ukuntula izinsiza, futhi ukungabi bikho kwesikhathi esanele se-curriculum. Futhi ukungazibandakanyi komfundo nezinkinga zenhlalakahle yezomnotho.

Ukuntula ukuqeqeshwa kothisha. Okwesibili, ukuntula izinsiza. Okwesithathu, kungaba kungababikho kwesikhathi esanele se-curriculum. Futhi ukungabandakanyi kwemfundo. Okunye izinkinga zenhlalakahle zomnotho.

Sawubona mphakathi, njengonompilo wendawo, ngifuna ukwazisa ngemishanguzo elwa nesifo sofuba kanye nokuthi abahlanzeki bezempilo bayaqapha kanjani. Abahlinzeki bezempilo basebenzisa izinto ezifana ne-rapid diagnostic test ye-RDT ukuthola isifo sofuba futhi imishwanguzo elwa nesifo sofuba efana ne-directly observed treatment ne-short course. Okwesithathu, ukubaliswa kweziguli nokulandelela ukuziqinisekisa ukuthi imishanguzo ithathwa ngendlela efanele.

Izindlela kungaba ukusebenzisa izinkulumo zomphakathi kanye nemininingwane ehambisana nesiko labo futhi ukubonisa izibonelo ezisemthethweni zemithi yesintu neyesimanje futhi ukufundisa ngokubambisana nodokotela kanye nabasebenzi bezempilo. Okokugcina, kungaba ukusebenzisa izinsiza ze-multiple aid ukufundisa ngezinzuzo kanye nezingozi zombili izindlela.

Izinyathelo kungaba ukugxoka izimbazo zokuzivikela. Gxoka izimbazo zokuzivikela ezifanele njengemaskhi, izibuko, nezimbatho ezingangeni umlilo, ukuvikela isikhumba namalunga ekulimaleni. Okwesibili, kungaba ukusebenzisa izinsiza zokuphefumula. Sebenzisa izinsiza zokuphefumula ezifanele ukuvikela ukuphefumula kwezinto ezinobuthi noma umlilo.

Kumele baqinisekise ukuthi umnikezeli wezempahla oyethembekile futhi uyabhatalisiwe. Imithi inolwazi olufanele kanye nokulebuli futhi imithi igcinwe kahle futhi isetshenziswe ngendlela efanele.

Kufanele lezi guli zinikezwe ngokunakekela okuhlanganisiwe kwempilo yengqondo nokwelashwa ngokomzimba futhi ukufanyelela koqwepheshe bezempilo yengqondo. Kumele ukusekele, ukusekela kwemiphakathi kanye namaqembu asekelayo, futhi kumele ukufundisa iziguli kanye nemindeni yazo mayelana nezimpilo zengqondo nokwelashwa kwazo.